Nka akantsha. Go na le merogo mengwe e e sa itsegeng thata, e go o ka nnang molemo go e leka jaaka morogo wa morula, sepenatšhe sa naga, morogo wa lerotse.

Go jala diapole go simolola ka go tlhoma peo kgotsa setlhare se sennye mo mmu o o nonneng, o na leng phepo e e lekaneng. O tshwanetse go netefatsa gore lefelo le bona letsatsi le le lekaneng, ka gonne diapole di tlhoka lesedi go gola sentle. Go nosetsa ka metlha ho botlhokwa, se segolo-bogolo mo dikhweding tsa ntlha mme ho tlhokeha le go kgothatsa mmu hore o seke wa omella. Fa setlhare se hola, se tlhakana le go khaola ditlhare tse di suleng kgotsa makala a a sa goleng sentle, go thusa semela go tswelela sentle. Morago ga dingwaga di le mmalwa, setlhare se tla simolla go ntsha maungo a monate, a o ka roba, le go a a ja kgotsa go a rekisa.

Nka tlhalosa. Go jala ditamati go simolola ka go tlhoma peu mo mmung o o nonneng, o o na leng phepo e lekaneng le metsi a a lekaneng. Ditamati di tlhoka lefelo le le bona letsatsi lotlhe, ka jalo go molemo go di jala mo lefelong le le bulegileng. Fa ditlhare di gola, o tshwanetse go di nosetsa gangwe le gape segolo-bogolo fa pula e sa na, le go tsenya manyora go thusa dimela go gola ka maatla. Fa ditamati di setse di butswitse mme di fetola mmala, o di roba ka go di khaola ka bonolo mo lekaleng, o tlhokomele gore di seka tsa roba pele ga nako gore tatso e nne e botoka.

Nka tlhalosa. Rooibos e na le melemo e mentsi mo boitekanelong, e tletse dilo tse di ka thusang ho sireletsa mmele mo tshenyo ya disele le go fokotsa kotsi ya malwetse a itseng, e sena caffeine ka jalo e ka jewa le bosiu ntle le go tsenya motho mathateng a go se robale. Rooibos-o hape e ka thusa go kokobetsa mathata a mpa jaaka ho rurua kgotsa go tlhoka botsalano mo maleng. Batho bangwe ba bo ba e dirisa go kokobetsa letlalo le le ruruhileng fa e tsentswe ka ntle, mme gape go nwa Rooibos-o go ka thusa mo go fokotseng kgatelelo ya madi le go tlisa botshepegi jwa pelo.

Ba Rooibos ba itemogela dikhwehlo tse di akaretsang nako ya komello, go senyega ga mmu le mathata a mmaraka. Komello e ama boleng le bongata jwa tshimololo, mme e ka rarabololwa ka mekhwa ya polokelo ya metsi jaaka nosetso e e bolokang metsi le go sireletsa mmu ka letsopa kgotsa bojang. Go senyega ga mmu segolo fa go lema gangwe le gape mo lefelong le le tshwanang, go ka fokotsa ka go fapanyetsana ditlhare le go letla mmu go iketla. Mathata a mmaraka a a akaretsang diphetogo tsa ditlhwatlhwa le khaisano ya mafatshe a mang, a ka rarabololwa ka go ikopanya mo di koporasi go maatlafatsa kgwebo le go bona ditheko tse di botoka.

Ba maungo gompieno ba lebagane le dikhwetlho tse dikholo tse di akaretsang phetoho ya maemo a bosa, e e tlisang komello, pula e e feteletseng kgotsa malwetse a ditlhare, ditlhwatlhwa tse di fetogang mo mmarakeng tse di ka fokotsa letseno le dikotsi tsa diboko le malwetsi, tse di ka senyang boleng le bongata jwa maungo. Gape ho na le ditlhoko tse di kwa godimo tsa ditshenyegelo tsa tlhagiso jaaka manyora, nosetso le basebetsi, tse di oketsang kgatelelo mo balemiruing.

Maungo a dirisiwa go dira dijeme le matute ka go a tshela le sukiri go dira dijo tse di ka bolokang lobaka lo loleele. A ka bo a omisitswe go dira snack-e e e bolokwang lobaka le le leele montle ga foreji. Gape a dirisiwa mo ditirisong tsa dijo tse di jaaka dipaese di pudding le di smoothie tse di rekisiwang e le dijo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng.

Maungo a a jalwang thata mo lefatsheng lotlhe a akaretsa diapole, dipanana, dinamune le dipiere. Go jalo thatha ka gonne a tshwaregile sentle mo maemo a lefase. A ka gola mo dikhweding tse di farologaneng, a tletse phepo ebile a bonolo go boloka le go tsamaisa mo mmarakeng gape tatso ya bone e ratwa ke batho ba le bantsi. Ka jalo go a oketsa kgwebo ya lefase ka bophara.

Merogo e e lengwang thatha mo lefaseng lohle e akaretsa ditamati, ditlhare tsa masimo tse di jaaka sepenaše, morogo wa ditlhapetsa, jaaka broccoli le khabetšhe. Go jalo ka gonne merogo e gola mo maemo a a farologaneng a lefase, e tletse phepo ebile e bonolo go jala le go tsamaisa, gape e botlhokwa mo dijong tsa batho ka ntlha ya ditlhare tse di tlhomologileng phepo e e lekaneng le botsogo jo bo siameng.